Seyalemoya se ile sa nthusa haholo, ho nlemohisa ka di-application tsa sekolo tse butsweng. Ke ile ka mamela seyalemoya letsatsi le leng, ke ha ke utlwa ho thwe di-applications se di butswe tsa di-university tsena tse kgolo. Bongata ba tsona di ne di se butwse, ka nako eo, ke ne ke se na yona data ya hore nka kena di-social media mona di-Facebook, di-Whatsapp-ong, kapa tsona di-Twitter, le di-Instagram, hore ke tle ke bone tsenana, di-Page-eng tsa di-university tsenana, le hore nka kena founung ka sheba di-Website-teng tsa dikolo tsenana. Empa ka ho mamela seyalemoya, ke ile ka kgona ho bona, ebile ka utlwa hore di-application di butswe mme kea apply-a dikolong tseo ne ke di .

Di-Vurtual Assistant kapa tsona di-chatbot nna ke bona di thusa haholo, hobane nakong e fitileng, ene e kare hao letsetsa ntho e itseng kapa o batla thuso, o founa kapa o bua ka bo di-Whatsapp, tsenana kapa o sheba monana di-Facebook-ng, le di-Google-ng, one o tla fumana hore thuso ha o thole ka potlako ka nako eo e batlang ka yona, o tlo ema nako hore o fumane thuso, empa di-Chatbot le di-Virtual Assistant o fumana thuso hang hang. Haeba ha di kgone ho thusa, di o fetisetsa ho motho a ka o thusang ka botlalo, haeba lebaka kapa mabaka ao o tlileng ka ona haba kgone ho thusa ka ona, mme di o fitisetsa pele.

Ntate wa ka ere keo qoqele ka tsena tsa di-AI. Ke kgona ho fumana thuso kapele, ka panyo ya leihlo ha ke di sebedisa, hore na ke batla eng, ha ke kena fela Whatsapp, Facebook kapa ke ya tsona di-internet-eng, ke fumana thuso ka panyo ya leihlo. Hore na ke batla di-direction. Ke fumana thuso, hore na ke batla lesedi ka tsa bophelo bo botle, ke fumana thuso hang-hang, ebile e be e o hlalosetse hore ntho e tjena e sebediswa jwang, ntho e tjena e etsuwa jwang, o ka fumana thuso kae, dipetlele ke tsena mo ka fumanang thuso teng, moo moo o dulang teng. E entse dintho di be bonolo haholo for rona.

Ke bona e se ntho e ntle haholo, hobane jwale rona re le ba ahi hare kgone ho hola, ha re kgone le ho bona tseo ba ahi kapa batho ba bo rona ba ka kgonang ho di etsa. Ka mantswe a mang hare hole hohang, hobane tsohle ke dintho tsa ka mose, rona tsa rona tsa ka monana, ha re di bone. Le bana ba rona ha ba tlo kgona ho di bona, le bana ba bona haba tlo kgona ho di bona, ebilane ha ba tlo tseba le hore le rona, re na le bokgoni ba ho etsa tsohle tsena tse etsuwang ka mose.

Ke ka makgetlo a mangata moo kileng ka bala ditaba tseo e ne e seng tsa nnete masedinyaneng a rona a digital. Ka hoo kgothaletsa babadi, ho sefa le ho qoba ditaba tseo e seng tsa nnete. Motho e mong le mong a netefatse mehlodi, mme a hlahlobe botumo ba sethala le di ngodilweng tse fetileng, ebe o sheba le di tlhahlobo tse entsweng ke batho, hobane batho bao ke bona ba tlo kgonang ho fana ka lesedi hore bana ba ngotseng mona ba rata ho bua ditaba tsa maka, bana ba ngotseng mona, ke bona ba dulang ba bua dintho tse etsahetseng sa mannete.

Dilemong tse fitileng ke dutse le batho ba bangata haholo, ke ile ka tsamaya dibaka Africa Borwa mona, ka hoo ke ithutile dipuo tsohle tse re di buang mona Afrika Borwa. Jwale dipuo tsohle tse sebediswang di-platform tsa streaming, ke kgone ho utlwa ebile, ke kgona ho utlwisisa, le ha feela tse ding ke sa kgone ho di bua, empa ha di buuwa kea utlwa, ebile kea utlwisisa hore na motho o ntse a reng. Le puo ya heso ya seSotho re se re di fumana di-streaming monana. Re kgona ho bahatsa ebile re itjhapa difuba ka puo ya rona ya seSotho, le rona rese re nkellwa hlohong hobane hona le mananeo a mangata eo re seng re a fumana a buang puo ya rona ya Sesotho.